Ketlho la ntlha fa ke ne ke palama sefofane, ke ne ke tshogile e le ruri fela ke ne ke thabile ka nako e le nngwe. Ke ne ke palama sefofane ke ya kwa Cape Town, ke ile go etela ba leloko.

Fa a tsena kwa boema-sefofane, o tshwanetse ke go ya ka fa gare.

Selo seo ke se ratang ka tsela e dibese di tsama'ng ka yone ke gore di tsamaya ka nako e e rileng, mme ga go kgathalatsege gore di tletse kgotsa ga di a tlala, tsona di tsamaya ka nako. Gape se ke se ratang ke gore go na le tsela e e leng gore e lokeletswe go tsamaya dibese fela. Seo se dira gore o seke wa ba le terafiki e le e ntsi ko pele, mme seo ke se ratang e le ruri.

Mo ke dulang teng, dikarata tsa botlhale ga di kereyege, gor'a gore ke tshwanetse ke namele, ke ye teropong, ke ile go reka ko go teng ka gore go ba bonolo fa ke e reka kwa toropong.

Selo se ke bonang gore se dira motho e be mokgweetsi yo o siameng wa bus-e, ke gore o fitlha ka nako ebile o tsamaya ka nako. Seo se tlile go dira gore batho ba namelang bus-e, ba itse gore mokgweetsi yo, o a tshepegala fela lebelo ha se lona le le leng kwa pele. Se sengwe se se dirang gore motho e be mokgweetsi yo o siameng, ke gore o tlhokomela batho ba ba nametseng bus-e ya gage, ebile o a itse gore a seke a šiana thata ka gore o tshwere maphelo a batho.

Ka nako di le tse dintsi, batho ba ba dirang ba bona e le botoka gore ba reke tekete ya kgwedi e yotlhe ya bus-e, mme fa strike se diragala fa hare ha kgwedi, er'a gore batho ba namelang di-bus-e, ga ba na madi a go ya tirong ka gore ba tsere madi ba dirisa ba tshepile gore ba tlile go berekisa tekete ya bus-e go ya tirong kgwedi ka moka.

Go ya ka nna, gore di bus-e di tsamaye ka nako e e rileng, ke tsela ya bone ya gore ba netefatse gore go na le taolo mo tseleng, gape-gape e thusa le gore bakgweetsi ba di bus-e ba kereye nako ya go ikhutsa fa go na le di bus-e tse dingwe mo tseleng gape nna, fa nka dira.

Eya, ka tsatsi le lengwe ke ke tsogile llata, ke ne ka tlhapa, ka fetsa, mme fa ke tsamaya ke ya kwa boemong-bus-e, ke ne ka e utlwa e eme. Fa ke thoma ke siana ke ela go fitlha go yona, bus-e ile ya tsamaya ka gore ke ne ke le llata ka motsotso o le mongwe kgotsa metsotso e le e mebedi. Ke ne ka tshwanela ke go namela tekisi ka gore ke ne ka ya kwa sekolong.

Eya, mo tikologong ya me ho kile hwa nna le ditshupetso tsa dibese, mme seo se ne sa tshwara bapalami gampe e le ruri. Ba ne ba sa thaba ka gore bangwe ba bona ba ne ba rekile diketekete tsa kgwedi, mme seo se dirile gore ba ye go adima madi gore ba kgon'o kereya madi a go namela ditekesi, ba ye tirong kgwedi ka moka.

Sefofane se nna nka ratang go se namela, ke sefofane sa kgwebo ya ga Qatar Airways. Nka rata go se namela ka gore tsona fa ke di lebeletse, di bontsha di na le mabai-bai, mme di bontsha.